Banka e batla go netefatsa gore madi ano a a tlileng go gogiwa, a ya go dirisiwa mabapi le ditiro tsa sekolo gonne ga ba batle phoso epe, e tla diragalang mo bereki a tlile go tsaya tšhelete ya sekolo go e dirisa mo mabakeng a gagwe a botshelo.

O ka bapisa dikarata gonne o itse mabaka a bophelo jwa gago, ebile o itse gore ga o dirisa karata ke ya sekoloto, mme o ka bapisa jang jaana fa di farologana.

Go ba lebelela gore mo dikolotong tsa gago a utlwile o patala sentle kapo e nnyaa, mme ba tla leka go tokafatsa dikoloto tsa gago go emisa go go adima madi le go go naya dilo tse di tlhokang tšhelete mo morago.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke tsa go sa duele molato sentle, mme o ka di tila ka go ba tlhalosetsa gore ka ikgogele kgwedi e nngwe le e nngwe fa tšhelete e tsena mo bankeng ya gago kgotsa mo ka karateng ya gago.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

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho le go thusa go ka thusa batho ka ditshwetso tse di siameng fa ba fa ba batla di karata ya sekoloto, go dira gore o kgone go ka rotloetsa batho ba bangwe ka tse di siameng tsa mabapi a go dira sekoloto mo matshelong a bone, gore ba seke ba iphitlhela ba ipitlaganyeditse dikoloto mo maphelong a bona.

Dilo tse di elwang tlhoko ke gore a o motho o kgonang go duela dikoloto tsa gago sentle, le gore a maina ao ke a gago ka botlalo le dikarata tse o di dirisang a ke tsa gago ka botlalo, le gore mmereko o of berekelang a ke wa sa ruri kampo o tlile go emisiwa mo tsamaong ya nako.

Ka ditlolomolao tse di borai ka overdraft facility ke fa ba go rekisetse ntlo go tswa kwa bankeng, mme morago o se duele banka. O tla tlhagelwa ke kotsi gonne banka e tla tla go tsaya ntlo eo ya gago, mme morago e rekise mme ko morago o dule o sena tulo.

Ke dinamane tse o tshwanetseng go di duela tse di tlang di pagame fa godimo ga madi a o ne o adimile ko bankeng.

Dituelo ke go adima modirisi wa banka madi a mantsi, mme morago a mo palele. Ke nagana di ka fokodiwa ka go fokotsa tšhelete e e adimiwang batho ba ba dirisang dibanka tse di farologaneng.

Ke go fokotsa dinamane tse di begiwang fa godimo ga madi a o adimang mo bankeng.